Sebaka se ke dulang ho sona se loketswe ke dijalo tse sa hlokeng metsi a mangata, dijalo tse tshwanang le ditapole. Ka bomadimabe, dikgweding tse fetileng re ile ra ba le dipula tse ngata hwaba teng dikgohola, sena se ile sa ama polasi ya rona haholo. Ha o ka ha etsahala hore maemo a lehodimo a fetohe nka hlokomela ditapole ka ho di fa mobu le ho di tshella ha ngwe ka beke.

Polasing ya ka ha metjhini e robeha, ke leka ka hohle ho tswellisa mosebetsi ka hore re shebe mesebetsi e hona mono polasing e re ka e etsang ka ntle ho metjhini, re sebedisa nako eno le ho hlwekisa polasi ya rona le ho hlwekisa yona metjhini eno mona polasing, re eketsa le batho ba tla tla re thusetsa ba sentseng ba le teng empa ba sebetsang nakwana ho tle ba tle ba tlo tla re thusetsa. Mosebetsi o tswele pele ho fihlella metjhine ya rona e loka.

Ho ya ka pono ya ka mmuso ha o ka fa batho bohle mona Afrika Borwa dipolasi ba ke ke be ba dilema kaofela ha se bohle batho ba nang le thahasello ya ho lema jwale ha ba ka ba fumana dipolasi ba ke ke be ba di sebedisa. Re ka re fumana re na le polasi tse sa tse dutseng feela empa ha mmuso o tlameha ho sheba batho ba nang le maikemisetso kapa ba sa ntseng ba qadile ho etsa tsa temo, e be bona ba ka fuwang polasi.

Dirapa tsena tseo le di bonang mona ke tsa setjhaba. Re di sebedisa ho lema le ho rekisa le ho lema re je.

Malome hore o qale kgwebo ya ho ruwa dikgomo tsa nama, o tlameha ho qala o etse polane ya kgwebo business plan ha o qeta o ngodise kgwebo ya hao le Companies and Intellectual Property Commission, CIPC ebe o etsa kopo ho thusetswa ka ditjhelete le mekgatlo e kang Small Enterprises Finance Agency kapa National Empowerment Fund.

Ke nahana hore se ka etsang tjhisi e be theko e hodimo ke tsela e ikgethileng e tlamehang ho latelwa jwalo ka lebese la quality e hodimo le tlamehang ho sebediswa ho etsweng ha tjhisi le nako eo e tlamehang hore e behwe makaleng ka yona e telele mme e ka eketsa theko le yona.

Batho ba batlang ho lema nka ba eletsa hore ba leme sepinatjhe, tamati, dihwete, rateisi, beetroot le phepha ka kgwedi ya Tshitwe ho fihla Hlakola e leng hlabula. Hlakubele ho fihla Motsheanong ba ka lema dijalo tse kang brokkoli, cauliflower le sepinatjhe e tle re ha ho kena mariha ka Phupjane ho fihla Phato, ba leme cabbage, beetroot le rapo. Lwetse ho fihla Pudungwane ba ka lema dinawa, tamati le lettuce nka ba eletsa hore ba qale ka ho lema sepinatjhe.

Bomme ha ba na menyetla ho ba beng ba dipolasi jwalo ka bontate mona Afrika Borwa. Ha re sheba dipalopalo bomme ba ikemetseng, ba nang le dipolasi ba ka etsa thirteen percent feela ha bontate bona ba etsa seventy one percent. Sena se bontsha hore hangata bomme ke ba thusetsi dipolasing. Ba etsa mesebetsi e jwalo ka ho kotula le ho hlaola ebile le bontate ba na le lehlohonolo la ho fumana thupello le thuto le menyetla ho tsa temo, le ho ba beng ba dipolasi ho feta bomme.

E, batho ba ka kgona ho dula ba sa berekise lebese. Sena se etswa ke mabaka a fapa fapaneng a tshwanang le mokgwa oo wa bophelo a motho a latelang e leng diet kapa e etswa ke hore motho o na le allergy e itseng, empa ba tlameha ho kopana le ba Lefapha la Bophelong ho etsetsa hore ba ba hlakisetse ka hore ke efeng diet e tlamehang ba e latele hore ba tle ba fumane di-vitamin tse fumanehang lebeseng.

Phoofo ya poone ha e etsuwa ho nkuwa poone e omiswe letsatsing ha e se e omme e be e kenywa motjhining wa ho sila poone. Ha e qeta mono e se fuwe dingata ditsela o ka phehang phoofo eo ka yona o ka etsa wa ikopanya le mokopu, o etse motoho wa mokopu o ka e bedisa wa e etsa motoho, kapa o ka etsa papa.

Melemo ya ho kotula ka letsoho e mengata haholo ha o kotula ka letsoho. Boleng ba ditholwana e ba bo hodimo hodimo haholo ka baka la hore ha di shemohe, tlohe ebile di kotulwa ka hloko ebe di kenywa ka hloko mekotleng kapa mabokosong hantle di sa lemala. Wa bobedi, ke hore ho kotula ka matsoho ho fokotsa ditshenyehelo ng ka baka la hore ha ho ditholwana tse sallang difateng kapa ditshimong jwalo ka motjhini, ke ka hoo dihwai tse ngata di tsa ditholwana, di rata mokgwa ona wa ho kotula.

APP ya ho lema e ka etswang e tlameha hore e be bonolo haholo ho sebediseha ebile e tle ka dipuo tse fapa fapaneng tsa mona Afrika Borwa. Ho tle balemi ba senang thuto ba tle ba tsebe ho utlwisisa ka botlalo ebe hee e hlalosa ka tsa temo ka botlalo jwalo ka mobu o tshwanetseng ho lema dijalo tse itseng, le hore ke difeng dijalo tse ka lengwang, ebile ka nako e feng ya selemo. E rute hape ka tshebediso ya ditebela dikokwana le diboko dijalong le tlhokomelo ya dijalo. Ka kakaretso, tsena tsohle di fumanehe ho APP eo ka ho ngola kapa ka hore o buwe.

Molekane wa ka ebe o no tseba hore ho na le meroho e mengata e ka phehiwang e be e kengwa hara makotikoti. Meroho e kang sepinatjhe, turnip, cauliflower, asparagus le cabbage o ya kgona hore o e phehe o e boloke makotikoting kapa dibotlolong ebe e jowa ka mora nako e itseng. Meroho ena o tlameha ho e hlwekisa pele o e kgabele, o e tshele letswai le vinegar ebe o tshela metsing a belang ha o qeta o e kenye dibotlolong tsa hao kapa makotikoting, o e kwahele o e kwahedisise ka dikwaelo meroho eo o ka e ja ka mora nako e telele e bolokehile ebile e ntse tshwere dimatlafatsi.

Ke tla hlokomela mobu wa ka, ka mokgwa o tjena ke tla qala ka ho ntsha lehola le sa hlokeheng mobung le majwe, ke hlwekise pele nka phethola mobu wa ka, ha ke qeta ebe ke nka mohlala wa mobu wa ka ke o ise ho ditsebi tsa temo lefapheng ebe hee ba nkeletsa ka hore mobu wa ka o hloka mofuta o jwang wa manyolo ha se ke tloha ho bona, ebe ke kenya manyolo le moetedi mobung wa ka. Ke o tlohele dibeke tse itseng pele nka lema dijalo tsa ka.